Into yokubuyela ezilalini kwelinye ixesha iba liphulo olubalulekileyo kwaye oluhle, kwelinye umntu uyaphinda uyazichana. Kweli umntu azichana kulo kukuba ezinye iimfuneko okanye izinto azikwazi ufumaneka ezilalini xa ubuyele khona uyohlala phaa. Zikhona izinto oyawuthi ukwazi uzifumana, zibe khona izinto oyawukwazi ukuzifumana, umzekelo iinto ezifana neekliniki azibikho kwiilali zonke, funeke uhambe uye kwezinye iilali okanye edolophini ukuze uzifumane. Enye into ebalulekileyo kuba ke xa uhlala ezilalini akukho zinto uzibhatalayo. Umzekelo, ukubhatala amanzi, ukubhatala imibane, loo nto iye ikuncede kakhulu ekukwazini uba uhlale unemali ngamaxesha onke, ingakutyeli imali okanye ingene kuwe epokothweni nzulu.

Loo, loo nto iye yahluke kuba amagama esiXhosa amaninzi athande, athanda ukohluka ngokwehlobo oliva ngalo kwaye nangohlobo into elithethwayo, loo nto iye yenze ke abantu babe neemvo, babe nombono babe nemibono engafaniyo kwaye kodwa ke amagama abe engafani kodwa into ibe ithetha into enye.

Into eyathi yenzeke komnye umgidi endakhe ndakuwo yinto eyothusa kakhulu. Yinto yokuba sithi sihleli nenkwekwe ebuye esuthwini, sihleli sonke kulapho kwafika mntuzana othile wasifaka i-paper spray. Apho ke kwakhohlela wonke umntu, abantu bengaboni, kuphunywa phandle singayazi nokuba yayingubani lowo waye wafaka loo nto. Loo nto yaye yabangela ukuthi loo mcimbi lowo waphela ngokukhawuleza nokungxama kukuba ke abantu bazibona bengakhuselekanga bengakhuselekanga kwaye inintsi nento eyothi yenzeke kwaye ixesha lalisondele ukuba makubeni mnyama, kube leyithi. Kulapho ke yathathwa loo kwenkwana yayohlala endlini kowabo singakwazi thina sihlale nayo siyonwabele kuba ibuya esuthwini.

Umehluko kokuhlala phakathi elokishini nokuhlala edolophini, umehluko mnintsi ukuba ilayifi yaselokishini iyadura kakhulu kune yase, yho! Ilayifi yasedolophini idura kakhulu kwilayifi yaselokishini. Umehluko ngulowo kwaye neemali abazibhatalayo, ababhatala imibane neentoni iye yohluke kakhulu kwaye ke ulayifi wasedolophini ngulayifi ozithuleleyo, opholileyo, ungasoze ufana ubone nommelwane wakho.

Into enobangela abantu abangamaXhosa abanothi bayenze kukuba bakwazi nokuthetha isiNgesi kwaye abantu abanothi babe nento abafuna ukuyazi ngesiXhosa kukuba bakwazi ukucaciselwa ngesiXhosa. Kwaye olo hlobo lungaba lula ukuba abantu bakhawuleze bayifunde kukuba kubekho le eyi-one yezinye ii-languages umntu akwazi ukuyithetha ezawubadibanisa.

Abantu bayathanda ukubabeka ibala abantwana bathetha isiNgesi kuba besithi bona baziphakamisile okanye bazibona beengcono kunabanye, ayisuba yiloo nto bezibona bengcono kunabanye. Ukuba aba 'ntwana bafunda kwizikolo abathetha kuzo izingisi oko oko, loo nto ibanze, ibenze ibabangela ukuba bathethe isiNgesi nokuba akukho sidingo sokuba basithethe, kukuba yinto sebeqhelile ukuyenza ezikolweni zabo. Ayisuba aba 'ntwana bazibona bephucukile kunabanye qha kuhlobo lwesikolo abafunda kuso kwaye loo nto yinto eqhelekileyo.

Uhlobo abaphathwa ngalo loo nto ingabenza ngamanye amaxesha bawuvuye kakhulu ngoba bayabona ezifemelini zabo kulapho abantu soloko benikwa ithuba lokuba umntu axele ukuba uza kwenza ntoni kwaye anikwe nento yoba makayenze uba umzekelo, ayothenga ukutya okuzawuthi kusetyenziswe kwaye kuphinde kubuzwe kwakuye uba kuza kuphekwa ntoni kuthweni. Loo nto iye ibenze abanye bazifile kakhulu ukuba ezifemelini abende kuzo bamkelekile kakhulu ngoba bayaxatyiswa, bayanikwa nethuba lokuba yintoni into enokuba mabayenze kufune noviwa ukuba bona bacinga njani.

Ndiziva iyinto elungileyo kukuba kule mihla asifane sizivocavoce ngoko loo nto ndithatha njengohlobo lokuzivocavoca ngoba sihleli nje sisehleli ezindaweni eziyi-one. So, loo nto iye ndizive ukuba lixesha lam lokuba ndikwazi ukhe ke ndizivocavoce.

Indlela yokulima yangoku neyakudala azifani, iindlela zangoku zokulima zezona abantu babanoomatshini ababalimelayo, babe nezinto ezenza abantu bangakwazi ukuqesheka ukuba mabalime. Kwaye kunqongophala nenani labantu abaye baqeshwe babizwe kuba bazoncedisa ukuba ezolimo. Ndiyibona kwelinye icala iyinto elungileyo kuba yenza umsebenzi abe lula, kwelinye icebo yenza abantu baphulukane namathuba okuba bakwazi ukufunda ngezolimo kwaye bangafumani namathuba okuba bawangenelele bancedise.